Izinyathelo okumele uzilandele ukuthi okokuqala, kumele ubheke indawo ekuyiyona ephephile ukuba ukwazi ukuba ungene ngaphakathi. Okwesibili, ngoba uma usufikile lapho, kumele kube khona abakulandelayo, abazokulekelela. Okwesithathu, kumele, kuzomele kube khona umuntu ozo-report-a kuyena uma usufikile la ophephe khona ukuze uzokwazi ukuba uqale ubambe ipayipi lomlilo.

Kuphumelele kakhulu, kakhulu, kakhulu kabi, njengokuba abantu, ngisho abantu abadala bebekwazi ukuba basebenzise amakhambi lawa, mese beyasinda. Abantu abaningi abayitholanga i-COVID ngoba bebesebenzisa amakhambi ukwelapha izifo.

Ukufuna usizo kubona, nisheshe nibafonele, isimo sengangabi nzima kakhulu.

Ukuba bamutshele ukuthi umuntu, ngisho ungaba nayo, uyakwazi ukuphila. Awufi uma kuba uyazinakekela. Kanti uma ungazinakekeli, uyafa.

Abhekene nayo, ozokwazi ukuba ayinqobe. Yena akabe strong, azilungiselele noma yini empilweni. Impilo idinga ukuthi wamukele isimo.

Sekuthiwa iyona okumele, kuphoqelekile ukuba uyenze. Ingafakwa kanjalo.

Kunomthelela omkhulu kabi, angoba abadoda agcina angasakwazanga ukuba acele usizo, uma edinga usizo, ngoba isaba ukuthi emphakathini azobukela kanjani. Uma ngicela usizo, isithunzi sami kuzokwenzakalani ngaso.

Zingasiza ukuthi iy'ngane zingahleze zidla ukudla okunomsoco, futhi okunempilo.

Umfundi ngingamduduza ngokuthi ngimtshele ukuthi, ngoba sonke sikhona emhlabeni, uyathandwa, futhi akekho yedwa. Wonke umuntu okhona emhlabeni ubhekene nezimo zakhe. Akekho umuntu emhlabeni ongenazo iy'nkinga. So, yena kumele a-understand-e ukuthi uyathandwa, ngoba sikhona emhlabeni, siyamthanda sonke, futhi sizomnakekela ngendlela ay'dinga ngayo.

Odokotela basuke besazilungiselela ukuba banakekele iy'guli zabo, ngoba angeke bakwazi ukunakekela iy'guli zabo bengazilungiselelile bona.

Ingakunikeza ngokuthi ukutshele ukuba uzoba nawe, noma kuzona ziphi iy'ngqinamba obhekana nazo, wona uzohlezi ukhona. Uma udinga usizo, uxhumane nosonhlalakahle othile.

Ngoba osonhlalakahle bafike njalo ngoLwezihlanu ey'koleni, bezokhuluma ngendaba yezempilo ey'nganeni.

Ukube ube ngumuntu ogijimayo, noma ube ngumuntu othembayo, ozobathemba abasebenzi bakhe, ozobathemba abantu asebenza nabo. Ukusebenza ngecishamlilo ukuthi nithembane nonke, njengabantu abasebenza ndawonye, nijime njalo, nidle ukudla okunomsoco, ukudla okunempilo.

Iqembu, ilunga leqembu, libe nabantu abazohlezi beseceleni kwalo. Uma lifuna ukukhuluma, libe nabantu abaseduzane kwalo futhi elizobathemba kahle, elizobathemba ngokuphelele, abangeke benze into angeke aze ayithande.

Into abezempilo, into abangayenza ukuthi bazi ukuthi bangaki abantu abaphila nalelo gciwane lelo, mese bafuna imithi la abangayifuna khona, mese bayayithola ekalelwa labo bantu labo, abaphila naleso sifo leso. Iyona nto leyo engasiza ebantwini basemphakathini.

Abantu abakhubazekile usizo bangalithola ngalabo bantu laba abasuke bebagadile. Usizo bengalithola ngaleyo ndlela leyo, and abezempilo bengakwazi ukuba badlulisele usizo kulabo bantu laba abahlala nabo labo bantu abakhubazekile.

Ukuba balethe abantu bezempilo khona ey'koleni njalo ngoLwezihlanu, noma njalo ngeMsombuluko. Abantu bezempilo bezokhuluma kabanzi.

Isifundo esitholakalile kulokhu, ukuthi uma uhamba emgwaqeni owuthelawayeka, ungagijimi kakhulu. Imoto yakho uyihambise kahle, futhi ufake nebhande uma ushayela. Unga-drive-i uphuzile. U-drive-e ungaphuzile. Loyo, iyona mthetho engiyitholile, ukuthi uma u-drive-a uphuzile, kuningi okungase kwenzeka endleleni.

Izimo angazithatha uZanele ukuba afake isifonyo, futhi aphathe ne-sanitizer, le azohlezi ayisebenzisa njalo uma ezohlangana nabantu, noma njalo uma esihlukene nabantu, mese eyayisebenzisa.

Uma uphuza imithi yesintu, yomkhuhlane, kungenzeka ifike ikulimaze ngaphakathi, ikulimaze kakhulu, ngoba uyobe uphuza imithi ongazi noma ilungile yini ukuba uyiphuze na.

I-HIV kusanesikhathi uyakhona ukuba uphuze amaphilisi ayo, kusakusha. Kanti uma usuhlolwe seku-late angeke kusaba lula ukuthi yonkinto ilungiseke.

Amadoda abhekana naleyo ngqinamba leyo, ukuthi akwazi ukuthola abantu abangakhuluma nabo, abantu ababathembeyo, abantu abazohlezi beseceleni kwabo, bebanikeza iy'nqumo ezilungileyo for impilo yabo.

Ukuthola abantu abazokwazi ukuba bakulekelele kuyona yonkinto obhekene nayo, as umphathi. Uma uthola abantu abaningana, ungakhona ukuba nibambisane kuyona yonkinto enisebenza kuyona.

Bangabona ngokuthi ba-check-e imithi ngaphansi, noma ba-check-e imithi emaceleni, khona bezobona usuku lokuthi umuthi ubole nini.

Singabathinta ngokuthi kube khona abezempilo abazokhona ukuba bakwazi ukubanakekela, banakekele iy'ngane, banakekele abantu abadala. Khona izinto zizoshesha.

Ubuhlungu basisu obungapheli, kungenzeka ukuthi budalwa ilo muthi lona umama olokhu ewunikeza ingane. Engabe umama uyisa ingane emtholampilo, la khona ezokwazi ukuba ingane ithole usizo oluphuthumayo.

Kufanele, ngoba esithuthweni somphakathi, abantu baningi, basuke bebaningi abantu kuleyo moto leyo abayigibele, and bonke abazani ukuthi ngabe bayaphila noma abaphile yini. So, kubalulekile ukuthi bawagqoke amamaski.

Khulayo kumele zidle ukudla okunomsoco, ukudla okunempilo. Ukudla kokuqala okunempilo, imifino kanye nethanga namadumbe. Khona zizokhula zikahle, zizokhula zinempilo.

Abantu abadala bahlala beney'ngcingo emakhukhwini abo, noma iy'ngcingo zihlale emabeleni, khona bezokwazi ukuba batholakale kalula.

Umehluko ukuthi abezempilo bayakwazi ukuba bafike bona ezikoleni, bashintshashintshe izinsuku zokuba bafike.

Umfundi, ngingabatshela abazali bakhe ukuthi kumele banakekele ingane, bengavumi ingane ukuthi idlale endaweni engalungile. Uma ingane idla, babheke ukudla abakudlayo ukuthi ngabe kulungile yini na ukuthi kudliwe ingane. Ngaleso simo leso, ingane izokwazi ukuba iphile, ingaguli njalo.

Ukuqwashisa ngokwanele mayelana ne-booster. Abantu bayayisebenzisa i-booster koda abazi imphumela yayo.

Ngokuba umtshele umngani wakho ukuthi le nto lena ayidayisayo noma le nto athunyelwe ngayo, ukuba ayilungile. Ayilungile ukuba ingene kumuntu, noma isetshenziswe ngumuntu. Uma engaqhubeka enze lokho, kukhula okungase kwenzeke kuyena.

Imithi naye angayazi ukuba izosebenza yini, ngabe yena izomsebenzela yini.

Ngoba uma ubuza umuntu, noma ubuza umuntu okudayiselayo lowo muthi leyo, uzokuchazela ngawo ukuba usebenza kanjani. Mese yakutshela ukuthi uma ufuna ulwazi oluningi, ungafuna umuntu ongaphezulu kwakhe ukuba akuchazele. Noma uma ufuna ukuy'bonela wena, ungafunda ngaphandle komuthi. Yonke into ibhaliwe.